Basimane le banana ba ne ba apara diaparo tse di kgathaletsweng ke sekolo kgotsa diaparo tse di bonolo tse di kgonang go dirisiwa letsatsi le letsatsi. Batho ba ba rategang mo maemong a semmuso ba ne ba apara diaparo tsa setso kgotsa tsa boswa jaaka dikobo le ditlhako tse di tlhomilweng. Fa dingwaga di ntse di feta, batho ba simolola go apara diaparo tse di modern le tsa boditšhabatšhaba.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang. E bontsha le boswa, e dira gore batho ba ikutlwe ba itumedisiwa, e tsenya boswa mo kamanong ya semmuso.

Ke akanya gore moaparo wa setso wa basadi wa Setswana o montle ka ntlha ya mabaka a, o tshwanelana le setso le boswa, o na le mebala e monate le meralo e e kgethegileng, o kgotsofatsa le tlhompho, o tshwaraganya botshelo le setso.

Ee, ke akanya gore diaparo tse di khutshwane tsa setso di ka rotloetsa bana go apara diaparo tse di sa siamang. Bana ba ka akanya gore ke diaparo tse di itumedisang, go ka dira gore ba se tlhaloganye tlotlo le tlhakanelo ya setso. Go botlhokwa go ba ruta ka setso le moaparo wa tlhompho.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana di bontsha setso sa motho ka tsela e, di supa dingwao le setso sa gagwe, di bontsha ditumelo le boitshwaro, di thusa ba bangwe go tlhaloganya maemo a setso le ditiragalo.

Go ya ka setso, mosadi yo a nyetsweng o apara moaparo o o tlhomametseng tlotlo. Goreng jalo? Go bontsha tlotlo le setso, go fa mosadi boitshwaro jo bo siameng, go sireletsa boswa le tlotlo ya mosadi.

Diaparo tsa Setswana di dirwa ka lesela la kobo, lesela la kgomo kgotsa lerumo. Goreng ba dira ka seo? Di tshwaraganya le ditso le mekgwa ya setso, di tlhomamisa tshireletso le boitshwaro fa batho ba di apara. Maina a meaparo, kobo ntlwana, ditlhako tsa setso.

Kamano ka fa gare ga setso le diaparo tsa basadi, e bontsha gore diaparo ga di a ralala fela ka go fashion-e, mme di emela ditso, maemo a setšhaba le maemo a botshelo.

Ee, diaparo tsa setso le di-fashion-e tsa segompieno di ka tshela mmogo fa di kopangwa ka tsela e e tshwanetseng.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi ka go ruta melemo, melao ya boitshwaro le dikarolo tse di tlwaelegileng mo go apereng diaparo tsa setso mo go bolokeng ngwaoboswa. Di thusa go tlotla setso le go tlhokomela ditso tsa malapa.

Ee, fashion-e ya segompieno e ka thusa go rotloetsa tekatekano fa banna le basadi ba apara diaparo tse di tshwanang mme ga e rarabolole tekatekano ka botlalo.

Ditiragalo tsa history, diphetogo tsa loago le ikonomi di ama diaparo tsa basadi ka go laola maemo le tsela e ba bontshang boemo jwa bone mo setšhabeng.

Batlhami ba fashion-e ba kopanya meralo le mebala ya setso mo diaparong tsa segompieno go bontsha tlotlo le go boloka ngwaoboswa.

Dikao tsa diaparo tsa setso tse di fetotsweng di akaretsa mebala, dipaterone le meralo e e tshwanelang fashion-e ya segompieno.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditekanyetso tsa setšhaba ka go supa boitshwaro jo bo tlotlegang. Mo bontleng, di bontsha tlotlo le boikanyego, fa mo botshelong jwa bone di ka supa boitshwaro jwa setso le maemo a setšhaba.

Fashion-e e ka tlisa diphetogo mo setšhabeng ka go rotloetsa kutlwano le tekatekano, go bontsha ditlhong tse di tlhomologileng le go tlotla maemo a basadi le batho ba ba gapetsweng. Ka go dira diaparo tse di tshwaragantsweng le melao ya setso, batho ba ka tshwenyega ka ditshwanelo tsa bone, ba ikutlwa ba na le seabe le go kgona go nna le boikemelo mo loagong.

Dikgotlhang di ka tlhaga fa batho ba na le meelo e e farologaneng ka boitshwaro, ba tlhoka go boloka setso kgotsa go itlhophela fashion-e ya segompieno. Pharologanyo mo ditlhophelong le maitshwaro a basadi ka diaparo e ka baka dikgotlhang.

Ke ka dira diaparo tse di kopanyang meralo le dipaterone tsa setso le mebala e e tlhomologileng ya setso. Ka ntlha ya eng? Go boloka ngwaoboswa e le karolo ya fashion-e, go rotloetsa boikemelo le tekatekano mo basading le go dira diaparo tse di tshwaragantsweng le maemo a segompieno.

Mo manyalong, basadi ba tlwaelegile go apara ditshwanelo tse di borethe tsa setso jaaka lephata le dikgwele tse di rileng. Bokao jwa tsona ke go bontsha tlotlo le boitshwaro jo bo siameng.